Ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu lokho kuzokwenzeka izinto ezifana nokuthi abantwana okanye izingane zizozazi ukuthi zistrongo kephi okanye zinamandla kuphi uma ngabe kufika emdlalweni yesintu futhi bazokwazi ukufunda kangcono ngesintu sabo ukuthi bavelaphi or baqhamuka baqhamuka kuphi nokuthi bayazi ukuthi le midlalo isuka esukele kephi okanye yenziwa i-originate-a, kephi okanye isuka kuphi lokho ngibona ukuthi kuzosisiza kakhulu emphakathini kuzosiza kakhulu futhi nasezikoleni.

Umsebenzi wokulibazisa engiwuthole ezinkundleni zokuxhumana ukuzirikhoda okanye ukuziqopha, ukuziqopha uxoxa indaba, uxoxa ngelanga lakho, uxoxa ngezinto ozenzile okanye ngezinto ofuna ukuzenza. Lokho ngiqale ngakubona njengento yokudlala engabalulekile futhi bengihleka abantu abakwenzayo kodwa manje ngoba sengibonile ukuqhubeka kwami, ngenza kanjalo ngizirikhoda ngikhuluma ngezinto ezihlukumeza umphakathi, ezihlukumeza abantu besilisa, ezihlukumeza abantu besifazane. Wonke umuntu wonkana kungenza ngikwazi ukuxhumana nabanye abantu, bengibonisa ezinye iy'ndlela zokuqhuba nempilo and lokho futhi kungisizile ngoba manje sengiyakwazi nokwenza imali ngento ngomdlalwane ukuthi ngihlala phansi siyazixoxela, abantu bayangena ku-YouTube babukele bathole ulwazi.

Okokuqala kubalulekile ukuthi izikole zibe nale nto esiyibiza ngokuthi yi-budget, uhlelo lwezemali, iy'mali ezizosiza iy'ngane zabo ukuthi ziye kuzo zonke iy'ndawo abafuna, abafuna ukuthi bayofundiswa kuzona. Ukuhamba imidlalo kubalulekile ezinganeni zesikole ngoba yila bekhula khona yila bezifunda khona njengabantwana bekhula. Ukuze uqinisekise ukuthi bonke abantwana ey'ndaweni from la abahlala ezindaweni ezingafani bayafika ifinyelela ey'ndaweni zemidlalo, iy'kole kufanele ziqashe amabhasi zisebenzise le mali abayibekayo okanye ebekiwe ukuze kwazi ukuthuthukisa iy'ngane nemidlalo yezingane. Kuqashwe amabhasi azothatha bonke abantwana ebathathe esikoleni ebase ey'ndaweni zomdlalo ebase ey'ndaweni zemdlalo zibabuyise futhi esikoleni bese iy'ngane ziye emakhaya.

Sihambile siye-FNB stadium, siyobukela i-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs kwi-Nedbank Cup. Kwakumnandi sisuka la endlini, sihleka kukhona uphuzo yonke into kumnandi sihamba, kodwa ngoba masifika enkundleni izinto zashintsha, zashintsha izinto mangabe i-Kaizer Chiefs ifaka ibhola kuqala, kwaba inkinga ifake ibhola efaka ibhola epalini, kwaba inkinga kwi-Pirates, kwahamba kwahamba izinto zashintsha i-Pirates yafaka igoli okanye yafaka ibhola enkundleni, yawina kahle kahle angisho kanjalo. Masesihamba lapho akekho umuntu owayekhulumisa omunye umuntu. Abantu ababekhuluma abantu be-Pirates kuphela. Abantu be-Kaizer Chief babengasafuni ukukhuluma nathi sekukubi but kodwa ekugcineni safika endlini, sahleka kwamunandi kodwa kube kuqale kunjani? Kwakubuhlungu.

Izikole zilinganisela kanjani iy'nzuzo zemidlalo i-inthanethi nokukhathazeka mayelana nesikhathi eseqile sesikrini nempilo yomzimba. Bangamela ukufundiswa, ukuqwashisa okanye nokuqwashisa nokufundisa nokufundisa izifundo kufakwe izifundo ezifana nedijithali literacy kugqugquzelwe ibhalansi. Futhi ukulinganisa isikhathi okanye ukukala isikhathi sesikrini, kube khona isikhathi sokufunda kanye nesikhathi sokudlala. Ukufaka imidlalo ye-physical education ebizwa ngokuthi i-PE kanye nokufundisa, nokufundisa abafundi ngokubaluleka kokuphumula, ukuzindla that is uku-mindfulness nokulala ngokwanele.

Kwiminyaka edlule ngangina le nto ebizwa nge-TV game. ngangivakashelwa abangani abaningi. Ngaso sonke isikhathi besihleli sinomncintiswano ukuthi ubani ozowina namhlanje, owinile uyena ozothengelawa amaswidi okanye yonke lento le esizabe esidlalela yona. Ngokuhamba kwesikhathi bekuhamba kuhambe kubonakale ukuthi mina nginokuwina kakhulu ngobani? I-game okanye umdlalo owami, so sengiwazi kangcono. So lokho ukubona abangani bami bekhathazekile kungenza kwangenza okanye kwangenza ngaba umuntu okwaziyo ukumcabangele omunye umuntu, uma ngaba ngiwinile lokho engikutholile amaswidi kanye ama-chips noma yini le ngitholile, ngikwazi ukuthi sihlulelana sonke sabangani, ukuze sonke sizizwa sijabulile nokuthi sigcine ubudlelwano bethu bulungile, lokho kungenza ngizifile ngingcono kakhulu.